Ngingaqinisekisa ukuthi inkampani izidingo zayo zokupakisha iyayithola futhi ngahambela zonke izinkampani ezidila ngokupakisha, ngiqinisekise ukuthi izinga lokupakisha lisesimeni esivikela imvelo. Futhi yonke imigomo bayayilandela yokuthi imvelo iyavikeleka ngaso sonke isikhathi.

Kubalulekile ukuthi abasebenzi bevune izitshalo ngezandla ngoba lokho kwenza ukuthi uma bevuna izitshalo zingamosheki, izindlela eziphephile eyingasiza ukuthi abasebenzi bevikeleke uma bevuna izitshalo. Ukuthi basebenzise ama-hand gloves ukuze bengalimali ezandleni esikhathini esiningi futhi bephephe nasemagciwaneni.

Ngiyacabanga ukuthi abalimi bazizwa bengabalulekile futhi namakhasimende engawuhloniphi umsebenzi wabo, ngoba bathatha isikhathi sabo ukuthi beqinisekise ukuthi amakhasimende athola izitshalo esisezingeni eli-right, futhi ngaso sonke isikhathi bajabulile. Uma kuzofika umuntu ethi ufuna ukwehliselwa ngaleso sitshalo leso, ngamanani aphansi ngomkhiqizo wabo, ngicabanga ukuthi bazizwa bedelelekile.

Amazambane uma uwapakisha kwesinye isikhathi anikeza inkinga ngoba apakishwa ephepheni, iphepha kwesinye isikhathi ayajuluka aba amanzi kwesinye isikhathi bese iphepha liyadabuka. Manje lokho hayi ngicabanga ukuthi kumele kushintshwe kwenziwe ngendlela yokuthi amazambane apakishwe.

Ayi ngingavuma mina ngoba leyonto leyo isuke i-right futhi isuke inakekelwa, manje leyonto leyo iyadinga ukuthi ngiyithathe ngoba iyanakekelwa futhi isezingeni eli-right for ukuthi ngiyisebenzise.

Isimo senhlabathi ungasithuthukisa ngokuthi ufake umanyolo enhlabathini noma uthathe ukhula oludala oselomile ulifake enhlabathini, kuze kuzokhona ukuvunda lapho uma usutshala.

Indlela yamaphakheji a-design-we ngicabanga ukuthi mele asekele abathengi indlela yokuthi uma bezophatha la bebe comfortable, beneliseke ngokuphatha kahle la maphakheji alapho phakathi .

Ngingazizwa ngiphoxeke kakhulu uma ngithola ukuthi itshalo zami ayikhoni ukukhula kahle bese ngithathe inyathelo ngithole i-soil fertiliser, ngifake umanyolo enhlabathini yami bese-ke sengiyakhona ukuthi ngitshale ngibone ukuthi imiphumela izoba njani futhi.

Angikuboni kuyinto e-right ukuthatha umhlaba kwelinye iqembu uwunike elinye iqembu ngoba lokho kungadala enkulu ingxabano, abantu bazogcine belwa manje bebanga wona lowo mhlaba kube yimpi nje, kanti umhlaba ungcono mawuphathe iqembu eliyi-one. Abantu bengaphucwa abasenawo umhlaba, abanye bethole umhlaba wabo , kodwa laba abanawo besale benawo lowo mhlaba bengaphucwa ngoba lokho kuzodala enkulu ingxabano.

Ngingathola ubulongwe benkomo akufake enhlabathini khona kuzokhona ukuthi mayesekhona ukutshala iyitshalo zakho zibe-right, futhi qaphele i-weather kakhulu ukuthi injani. Angatshali uma i-weather mhlawumbe kukhona like isithwathwa kulele isithathwa kukhombisa kona ukuthi akusiyo isizini e-right yokuthi atshale iyitshalo, koda atshale uma ebona ukuthi kuyashisa amalanga amaningi elandelayo. Lokho kusho ukuthi kuyihlobo ngaleso sikhathi neyimvula kungenzeka ukuthi zibe ningi.

USipho engavula i-WhatsApp group ahambele umphakathi wangakubo lapho abantu ezokhangisa khona ukuthi udayisa imifino, ajoyinise abantu i-WhatsApp group yakhe, bese abantu sizobazisa kuleyo group ukuthi imiphi imifino emisha anayo etholakalayo. Umuntu odinga leyo mfino ozokhona ukuze akhone ukuthi umlethele akhone ngokuthi akhangise lapho kuleyo group abantu bezokhona ukuthi bathenge, leyo ndlela izoba lula ukuthi athole amakhasimende kunokuthi afinyelele kuwo, nithole nemifino isase-fresh.

Inzuzo yalezo zitshalo ukuthi ziyashesha ukukhula futhi uyakhona ukuthi udayise mawufuna ukudayisa udayisele bantu, like zokhula zosheshe zikhule uzokhona nokuthi usheshe uzidle. But ubungozi balokho ukuthi azikho-right for umzimba, like umzimba zenza umzimba ube buthakathaka zinamakhemikhali, lawo makhemikhali lawo ayingozi emzimbeni.

Iyifundo owayithola izinto ahlangabezana nazo ukuthi uma ethuthukisa inhlabathi yakhe, itshalo ziyakhona ukuthi zisheshe zikhule futhi akhone nokuthi adle ngokushesha izinto zakhe ngoba inhlabathi iyashesha ukukhulisa. Lokhu kumsize kakhulu ukuthi iyitshalo zakhe zisheshe zikhule futhi naye akhone ukutshala, abe nalo futhi uthando lokutshala ngoba uma iyitshalo zisheshe zifa zingakhuli futhi lokho kubulala uthando lokutshala. Lokho kwavuselela uthando lokuthi akhone ukutshala futhi azimisele ngengadi yakhe.

Ukusebenzisa isayensi ukukhulisa iyitshalo akusiyo into e-right ngoba lokho kwenza ukuthi ukudla kusheshe kukhule kungasona isikhathi saso ukuthi kukhule. Lokho kushintsha i-taste ekudleni ukunambitheka ngayo indlela ayisafani ngale ndlela le isitshalo indlela ekumele sikhulise ngayo saba-right ayisafani.

Ukuguguleka komhlabathi ngingakhela engadini yami ngakhele ukuthi uma kuna imvula inhlabathi ngingakhoni ukuguguleka, ngizokhona ukuthi ngiyibuyisele like ukuthi noma engikufakile lapha umanyolo ungakhoni ukuhamba ngikhone ukuwubuyisela. Okunye engakwenza ngafaka umanyolo omningi enhlabathini yami ukuthi noma kwenzeka ngipete bese ngiyapeta, ngiyapeta ngaso sonke isikhathi ukuthi kwenzeka noma kuguguleka kuguguleke umanyolo omncane lo wokuvundisa kungaguguleki yonke into.

Ukulawulwa kwamakhemikhali kungasetshenziswa ngokuthi kungafakwa kuzo zonke iyitshalo ngoba lokho kubulala inhlabathi, ngoba leso sitshalo lezo sisuke sesingekho-right and siba nomthelela omubi enhlabathini. So, lokho kungancishiswa ngokuthi ingadi yonke ingafakwa amakhemikhali, uhhafu ufakwe amakhemikhali, omunye uyekwe uzikhulele njengayo indlela le ekumele ikhule ngayo, lokho kuzovimba ukuthi inhlabathi eningi imoshakale.

Ukuhlonza nokukha kokudla kwasendle akusiyo into e-right okumele ifundiswe esikolweni ngoba lokho kungadala ingxabano ebantwini futhi kunobungozi, ngoba ezindle kunezilwane ezinobungozi abanye abantu begcina belimala.

Uma ngingagqoka i-PPE isikhathi eside ngazizwa ngijuluka futhi isikhumba sami angeke sibe-right ngoba ngizojuluka, ngishiselwe. Ya, ngazizwa kanjalo.